Ndzi tsakela mambalelo ya khale hikwalaho ka leswaku mambalelo ya khale ma kombisa ndhavuko wa mina loko ndzi ambale swiambalo swa ndhavuko swi ndzi endla ndzi titwa ndzi tshame kahle exikarhi ka vanhu va rixaka ra mina naswona ma tlhela ma kombisa leswaku ndza xixima na ku tlangela mfumo wa kokwana wa mina. Xa vumbirhi ma na ntikelo wa ntiyiso ni xichavo swiambalo swo tanihi xibelani tinguvu ta xinguvu xa vavanuna swi tirhisiwa ngopfu hi ndlela yo hlonipha naswona swi kombisa risima hi nkarhi wa swiendlakalo swa ndhavuko. Xa vunharhu swi hambanile sasekini hi ndlela ya xiviri mambalelo ya khale ma nga endliwi ntsena hi ndlela ya swa swa fexeni kumbe face kambe ma endliwa hi rirhandzu ni vunwa leswi endlaka leswaku ma va na nkoka swinene.

Swiambalo leswi swi ambariwaka hi muteki ni mutekiwa xo sungula i swa mutekiwa ku nga n'wansati i xibelani i nguvu yo saseka swinene yo vumbiwa hi xirhendewutani yi endliwa hi wa muxaka wa wasi kumbe yi toloveleke swinene eka Vatsonga xin'wanyani i timhamba na gigimani. Swiambalo swa ndhavuko swa muteki ku nga n'wanuna i shirt ya ndhavuko kumbe hembe yo yo yo and then xin'wani i xikhawani xibelani xa n'wanuna na swin'wana i swihuku na swibengele na swiringo.

Xiambalo xa mina xa ndhavuko xa Vatsonga xa nkarhi wa sweswi a xi ta va ku hlanganisa ka ndhavuko wa khale ni wa nkarhi wa sweswi lowu ndzi hanyeke eka wona. Xiambalo a xi ta va ni swifaniso swa ndhavuko ku fana na mavala ya Vatsonga muxaka wa print wa Xitsonga naswona a xi ta va ni swifaniso swa tinyoka swiluva kambe a xi ta va na design yo saseka yo antswa leyi landzelelaka face ya manguva lawa. Xa vumbirhi xi va hi swilo leswi ringaneke swi pholini naswona swi olova ku famba hi swona ndzi ta tirhisa e sonto wu pfumala ku tika tanihi shweshwe na works print kumbe kumbe wulu ya ntumbuluko xiambalo a xi ta olova leswaku n'wanuna na n'wansati va kota ku famba ku dzumba kumbe ku hlalela handle ko tikhoma hi matimba.

Ina swa ha ri swa nkoka hikuva Vatsonga va tinyungubyisa hi swona va ha bomba hi swona loko ku endliwa mitlangu kumbe ku va ni minkosi kaya va landzelerisa swilo va ambala swona.

Swiambalo leswi a swi tolovelekeke xo sungula a ku ri xinyori kumbe xinori xikongomelo a ku ri ku tumbeta mirhi hi xichavo. Xa vumbirhi i timbawu kumbe switinjhana xikongomelo a ku ri ti vumba ta milenge kumbe ku kombisa vunene xa vunharhu i swikwembe i xikwembe xa matandza i xikongomelo xa swona a ku ri ku engetela risima hi swiambalo. Xa vufayifi a ku ri xirhendevutani xa nhloko hi swilo swa ntumbuluko lexi a xi vitaniwa swi nkava swa nhloko. Xa tsevu a ku ri xihuku xa ndhavuko xikongomelo a xi tirha ku tumbeta nhloko hi nkarhi wa swikhongelo.

Ku cinca ka swiambalo ni swiyimo maambalelo ya khale a ma sungula hi ndlela yo tsaka ni ya ndhavuko yo veka ntlhontlho wa ku kombisa xivumbeko xa rixaka mfumo ni vunene. Eka nkarhi wa sweswi mambalelo ma cincile ku va ma saseka ya fasi naswona ma hlamusela nkoka ku kombisa xivumbeko kumbe wa ku phahaka a ma ha tsakisi ku kombisa ndhavuko kambe ma tirhisa swiyimo swo hlaya na fasi ya misava hinkwayo ku cinca ka ka ka switirho swa mambalelo kwalomu ka khale mambalelo a ma endliwa hi switirhisiwa swa ntumbuluko swo fana na sonto wa rihanyo swihadyana swiluva swa ntumbuluko hi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona mambalele matirhiselo timbyala ta le makaya switirhisiwa swa fasi leswi endlaka ma olova ku basisa kumbe ku omisa.

Leswi a ndzi ta swi katsa a ndzi ta katsa vuhlalu na ti-beads na swihadyana na nsoto wa rihanyo na na wulu ya ndhavuko.

Hawa a va ha mbali nkarhi na nkarhi vo mbala loko ku ri na swin'wani swi boha kumbe loko ku ri na mitlangu emutini hi kona va mbalaka swa ndhavuko naswona leswi swi vangiwa hi ku cincacinca ka ka malembe na ku va khale a va ha talangi ndhavuko a wa ha landzeleriwi lava va landzelerisa ndhavuko vo tala a va ha ri kona se vutomi ku hanya bya ximanjhemanjhe.

Leswi i ku va ndzi lava ku vumba vuxaka na tinxaka tin'wanyana, no va hi kurisa rixaka na vanhu van'wanyana.

Vavasati va vaTsonga va nga ambala xibelana, tinguva ta muxaka, tinguvu ta misisi, swihombiso, swihlampfi kumbe swikhacu swa ndhavuko. Vavanuna va nga va nga ambala hembe ya maxavelo leyi ya Xitsonga, xibelani xa n'wanuna kumbe swibanti, xikomu kumbe traditional t-shift na swirhendzevutana.

Ndzi vona onge a va ha tekeli enhlokweni xintu na swidyondzo swa le makaya. Hikuva va mbala timpahla ta manguva lawawani. A swa ha talangi ku munhu a nga bomba hi swa ndhavuko.

Tanihi muTsonga ndzi vona swi ri swa nkoka swinene. Hikwalaho ka ku ndzi kota ku twisisa ndzhuti wa van'wana. Loko hi dyondza hi mpahla ya ndhavuko ya rixaka rin'wanyana hi dyondza hi vutomi bya vona, matikhomelo ya vona, ni ntirho wa vona wa misava. Naswona swi kota ku engetela vuxaka exikarhi ka ka rixaka ku ambala hi ndlela leyi xiximekaka swi kombisa leswaku hi hi khensa ni ku rhandza ndzhuti wa van'wanyana, swi tlhela swi tiyisa vuxaka bya rirhandzu exikarhi ka ndhavuko.

Va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa. Vana vo tala va rhandza ti-jean, ti-tshift, na ti-sneakers, na ti-hoodies hikuva swi fambisana ndlela ya vutomi bya manguva lawa byi hlanganaka ni nkarhi lowu va tshamaka eka wona. Loko u languta eka masiku ya ntirho wa xikolo, kumbe loko va vulavula na vanghana va vona, va tirhisa ngopfu swiambalo swa manguva lawa.

Ina i vutlhari ku tlhela a nghena evukatini. Loko nsati a ha ri na matimba ku tlhela a nghenelela evukatini, swi nga n'wi nyika munghana wa vutomi loyi a nga ta n'wi seketela hi rirhandzu ni ntirho wa siku na siku. Munhu a nga ha tsaka ni ku kuma xindzhuti xa mbilu, hi ku tlhela a kuma loyi a n'wi rhandzaka. Loko a ha ri na ma vana lavatsongo, ku nghenela evukatini swi nga n'wi pfuna leswaku vana va yena va va ya mahlweni va hlayisiwa kahle hi vatswari va le kaya. Vanhu van'wani va ha lava ku va ni munhu wa ku va seketela hi timali, kumbe hi ku ringetela hi vutomi.

Ndzi nga tsundzuxa vavasati leswaku va tshama va tsundzuka leswaku vutomi bya vona i bya nkoka, naswona a va fanelanga ku nghena evukatini ntsena hikwalaho ko sindzisiwa, ntshikelelo wa ndyangu kumbe vutlhari bya misava. Loko va hlawula va fanele ku hlawula hi mbilu hinkwayo, naswona va tiyisisa leswaku nuna loyi u ta va hlonipha ni ku va rhandza hakunene.

Ndzi nga kambela xiyimo xa mina ni xa mana wa mina. Loko mana wa mina a ri ni nkarhi ni matimba yo pfuna, ndzi nga n'wi hlamusela eka yena hi ku kombela. Naswona ndzi nga ndzi ta va ndzi fanela ku tsundzuka leswaku mana wa mina i munhu lowunene kambe na yena, na timfanelo ta yena. Ndzi ta byela munghana wa mina leswaku ndzi ta vulavula na mana wa mina kambe ndzi nge tshembisi. Leswi swi kombisa leswaku ndzi tshembekile naswona ndzi nge endli switshembiso leswi ndzi swi tivaka ku ndzi nge swi koti.

I ku kombisa ndyangu ni rixaka. Mavito ya swivongo ma kombisa leswaku u huma kwihi, u ni rixaka rihi, naswona i mani vatswari kumbe va tata wa wena. Leswi pfuna loko vanhu va hlangana leswaku va nga tekani hi hi tihlo ra vutomi bya rirhandzu na rimbewu na vanhu va rixaka rin'we, naswona ya pfuna ku hlayisa ndhavuko. Mavito ya swivongo ma rhwala matimu ya ndyangu. Loko u vulavula hi vito ra ririmi, vanhu va tsundzuka matimu ya vakokwani ni mimbuyelo ya vona. Naswona ya tiyisa vuxaka bya ndyangu. Loko vanhu va twa swivongo va tlhela va tiva leswaku i vanghana kumbe vuyelana njhani, leswi swi tlhela swi tiyisisa vunghana, ni vuxaka, ni vuxaka bya rixaka. Naswona ya nyika xichavo ni matimba eka ndhavuko wa vaTsonga.

Mavito ya swivongo i mavito lama tirhisiwaka ku kombisa ndyangu, rixaka, kumbe vakokwana lava u humaka eka vona. Leswi hi swona swi ku hlukisaka eka vanhu van'wanyana lava nga ni mavito ya nkoka kambe va nga humi eka rixaka ra wena. Leswiwani swi pfuna ku tiva rixaka ra wena, ma pfuna leswaku u tiva leswaku hi huma kwihi ni leswaku u ni vuxaka lebyi na mani eka rixaka rihi. Naswona i ku sivela vukati bya rimbewu rin'we. Loko vanhu va tiva swivongo swa vona va swi kota ku tiva loko va nga yelani leswaku va nga ngheni eka vukati bya rimbewu rin'we. Naswona pfuna ku hlayisa ndhavuko. Swivongo swo rhwala matimu ya rixaka, ku swi tiva swi endla leswaku ndhavuko wu nga lovi naswona vana va kota ku dyondzisiwa leswi humaka eka vakokwana.

Ndzi lava ku xava xibelani, masandhazi, vuhlalu ni miceka ya mihlovo wa xitshopani.

Byi hambana hi muhlovo hikuva muhlovo wu va wu vula swo karhi hi ku ya hi ndhavuko walowo.

Ndzi hlanganise vuhlalu ndzi tirhise ntambu wa vuhlalu ndzi sungule ndzi sungule ku hlanganisa xirhendzevutana xin'wexin'we ndzi tlhela ndzi landzelela muxaka lowu ndzi wu rhandzaka.

Xibelani i nguvu ya ndhavuko wa Vatsonga lexi vangamisaka swinene macinelo ya xona xi tirhisiwa emukhubyeni yo fana na vukati minkhubu, maphayizeni kumbe mihlangano ya ndhavuko loko ku va ni nkhuvo vavasati va swa ambala loko va tsutsuma kumbe ku cina hikuva xi vonaka hi muhlovo yo saseka ni ku tshamiseka kahle.

Loko va ri eka mikhuvo va ambala xitlhangu va nga tlhela va ambala swifuwo swa ndhavuko leswi endlaka leswaku va vonaka va ri eka nkhuvo naswona va ambala tibendlete vavanuna van'wani va ambala tibendlete ematsolweni enhlokweni kumbe eka eka khwati ku kombisa vunyingi bya ndhavuko.

Va ambala xibelani tani emilengeni va mbala masandhazi va boha minceka va tlhela va ambala na vihlalu enhan'wini.

Nqambi leyi ni yi rhandzaka i doctor Thomas Chauke xinyori hikuva u yimbelela tinsimu ta ndhavuko to aka mindyangu no dyondzisa.

Ndzi rhandza tinsimu ta Xitsonga hikuva ta ndzi aka naswona ti va ti yimela ndhavuko wa mina.

I ku va ti yisa ndhavuko emahlweni kumbe ku endla leswaku ndhavuko wa Vatsonga wu nga lahleki.

I xibelani hikuva i xihungasi lo ku ciniwa hikuva leswi twakala kahle ngopfu hi swigubu ni ku rhendzeleka ka xivumbeko xa xona loko munhu a tshova nyonga.

Hi ku va ndzi ndzi dyondza hi ndhavuko wa mina na ku va ndzi dyondza hi vutomi bya masiku hinkwawo.

I doctor Thomas Chauke hikuva tinsimu ta xona ta aka swinene naswona ti dyondzisa hi swa vutomi.

I tiyindlu to akiwa hi misava no fuleriwa hi mabyanyi ina ndzi nga tshama eka tona hikuva ti kahle ngopfu hi minkarhi yo hisa a ti hisi ngopfu.

Hi ku vona leswaku vana va hlayiseka va dya va hlamba naswona i ku langutisa leswaku i yini leswi xotaka emutini.

I ku va va sapota vana kumbe ndyangu naswona ku va va ku va va vona leswaku va hlayisekile.

Ina ndza swi kota ndzi dyondzisiwile hi vakokwana wa mina naswona hikuva a va ndzi byela leswaku xivongo hi xona xa nkoka ku tiva lomu u humaka kona.

Nkoka wa kona i ku va munhu a tiva laha a humaka kona na ku u na vuxaka byihi na swin'wana na swivongo.

Kokwana ndzi ni vayeni lava tisaka xikhongelo laha kaya ndza swi tiva leswaku ku ya hi ku ya hi laha kaya hi landzelerisa ndhavuko.

Ndzi rhandza ku nghenelela khwayere hikuva ndzi rhandza ku yimbelela tinsimu ta vukhongeri hambiswiritano tinsimu leti khwayere yimbelelaka a hi leti ndzi ti toloveleke leswi ndzi nga swi tsakelaka hileswaku loko swi koteka ndzi nga yimbelela tinsimu ta vukhongeri to fana na tinsimu ta tinsimu ta swichayachayani leti vulavulaka hi rirhandzu ra Xikwembu tinsimu ta moya leti mbilu ku fana na leswi eka bibele.

Ku dzunisa xikwembu tinsimu ta kereke ti pfuna vanhu ku kombisa ku khensa ku dzunisa ni ku gandzela xikwembu hi timbuyelo hinkwato loko munhu a karhele a nga tsakangi kumbe a karhatekile tinsimu ta kereke ti n'wi tsundzuxa leswaku xikwembu xi na yena naswona xi ta n'wi pfuna.

Ina swi na ku hambana hikuva swakudya swa sweswi swi peta rihanyo ra vanhu ekhombyeni hikuva swi va swi tele swipayisisi naswona ku kayivela ngopfu mihandzu eka swona.

Swakudya leswi swekiweke i mavele ni vuswa tinyawa tihove misava nyama matsavu swakudya leswi swi lulamisiwa hi vavasati ni vanhu nhwana va le kaya hi vona lava va swekaka swakudya swa ntlawa hinkwawo loko ku ri ni mitlangu ya vavanuna vavanuna van'wana a va tlhela va va na ntirho wo hlaya nyama ni ku sweka swivumbiwa swo karhi.

Swakudya leswi dyiwaka etingomeni i vuswa bya mavele kumbe mphahla tinyawa ni tihove nyama matsavu swakudya leswi omisiweke ka swakudya leswi swi phahliwaka kumbe ku phahla swikwembu a ku ri mavele kumbe byalwa bya mphahlo lebyi endliwaka hi tihove kumbe kumbe mphahlo kumbe kumbe ku phahla va tatana.